bapala dikarete le bomme ba bang ha e tlo ba tsoela molemo ho hang. Hobane tjhelete eo e nyane haholo ene o tlo iphumana o se o sentse e ngata haholo, o ka etsa mabaka a bohlokwa ka tjhelete eo o bapalang di karete ka yona. O ka iketsetsa di CV o ilo batla mosebetsi ka tjhelete ya di karete, eo o bapalang dikarete, wa hirwa, wa kgola lekeno le hantle, wa thusa bana ka tlung. E seng o bapale dikarete ka yona, o e senye dikarateng le bo mme babang.

Ka matsatsi a ka a phomolo ke rata ho otlolla mmele wa ka ka ho taka, ke motho ya ratang ho taka haholo. Empa ka hare ho lelapa laka, ke nna feela motho ya tsebang ho taka, ha hona motho e mong ya tsebang ho taka ntle le nna. Seo se etsa hore kelello ya ka e phomole, e nahane dintho tse hlwahlwa haholo hore ke tsebe ho ntshetsa bophelo ba ka pele.

Eya ho bohlokwa haholo ho ikwetlisa hobane o dula o shahlile, kelello e dula e matlafetse, mmele o dula o le, mafolofolo. Sena se etsa hore o kgone ho nahana hantle, le dintho tse bohlokwa bophelong ba hao, kelello e kgona ho phomola ha monate ha o ikwetlisa.

Ke ile ka ikwetlisa ka mehla le mehla batho ba nshebile, moo ke dulang sebakeng. Seo se ile sa etsa hore ba be le kgahleho, le hore ke tlo ba thusa ho ikwetlisa. Ba tla nlefella ho ho nyenyane feela, hore ke tsebe ho ba kwetlisa, ba tsebe ho shahla, ba dule ba le mafolofolo.

Jwalo ka ha ke le motaki, nka reka dipente tse nyane, hore ke tsebe ho lokisa dieta tsa batho, ke dipente di be ntle. Ba tsebe ho mpatala, ha ba bona hore ba, di a kgahla, le mosebetsi wa ka o motle. Ke maano a ka a ho etsa tjhelete, ha World Cup e tla Afrika Borwa ka kwano.

Motjha ya sa nkeng karolo di papading, ha se ha ngata re mo nkellang hloohong hakalo. Hobane ha re mona a bapala, le seo e leng hore keng, o a se tseba, ha re kgone ho se bona ka botlalo, ho thata hore re tsebe ho motho.

E! ke ba tsosetsa modumo, shebella sehlopha seo ka tlung, le ba lelapa la heso. Ha se hlaba ntlha fela, ke ba tsosetsa modumo, le bona haebe sa bona se hlaba ntlha, ba ntsosetsa modumo, mathata ha ayo, ha re e nke le ka pelo, ha ke utlwi le bohloko. Ke papadi ya bolo.

Nka thaba haholo, nka batla ho ba e mong a bapalang di game tsa E-sport, hobane ba patala tjhelete e ntle haholo. Nka etsa dintho tse ngata ka tjhelete eo. Sekete sa diranta ka letsatsi, se se sengata e le ka nnete, nka etsa dintho tse ngata haholo ebile nka thusa le ba lelapa la heso.

Taba ena na e tlameha hore e be le nako ya di-game tsena na tse ba di bapalang, le nako ya hore ba kgutlele di bukeng tsa sekolo, ba etse mosebetsi e o e leng hore ba o fuwe sekolong. Nako ya di-game e be teng, le nako ya hore ba bale, le yona e be teng ka letsatsi. Mehla ena, ka mehla, sena na se tla etsa hore ba kgone hore ba pase sekolong. Ha o ka ba dumella hore ba bapale di-game tseo fela, ba se ke ba etsa dintho tsa sekolo, e tlaba mathata sekolong.

Ntse re bonana dinako tsohle, kamehla re a tshehetsana le hore ntse re ya le jwang, ka tsa bophelo, ntle le tsa dipapadi. Re bua le tse ding tse amanang hore motho atlehe bophelong, e dule e le motho a tswetseng pele, le hore bophelo bona re bo hlola jwang.